Go tshameka metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya se eleketeroniki, go ka nna motshameko ka gore o kopana le batho ba bangwe ebile le kgona go tlhaeletsana mo go yone metshameko ya se eleketeroniki, mme ebile le tlotle le motho wa go tswa kwa nageng eo, seno ebile se ntsha le bodutu.

Ee, ke nagana gore go nna teng ga metshameko mo megaleng, go fokoditse go tshameka ka namana ga metshameko, lebaka legolo e le gore bašwa ba se gompieno, ba itlwaedisitse thata go tshameka mo megaleng ya bone, mme segolo morago ga ditiragalo tsa COVID-19, le gore gape lefatshe la malatsing ana, ga le a sireletsega, ka jalo batsadi ba bona go le botoka gore ba ka baya bana mo ntlong, ba tshameke ka megala ya matheka, go na le gore ba tswele kwa ntle, ba ya go tshameka teng.

Motshameko wa bolotloa kgotsa bololetloa, gape e itsege jalo jaaka basketball kgotsa netball, o na le kgaisano e e tseneletseng mme ebile fa o le motshameki wa teng, o tla itemogela dilo tse dintle ka ga mmele wa gago, ka gonne o dirisa dikarolo tsotlhe tsa mmele fa o tshameka motshamekong o, wa taboga, wa tlola, wa latlhela ebile o tshwanetse go nna o le malalaalaotswe fa o tshameka.

Didiriswa tseno di fokotsa batshameki ba ba teng go ka tshameka metshameko e e tumileng ya gompieno, ka gonne batho ba le bantsi mo segompienong ba fudugela ko go tshamekeng metshameko ya se eleketeroniki, mme ba lebale metshameko ya namana.

Se ke se ratang thata ka motshameko wa se eleketeroniki ke gore, o kgona go tshameka gongwe le gongwe, nako nngwe le nngwe le batho lefatshe ka bophara. Mme se se dirang gore ke se rata thata ke gore, metshameko ena e dumela gore re golagane le go itse batho ba bangwe ko mafatsheng or-re moseja ga lewatle, ntle le go ka tswa ka naga, se se raya gore re boloka le tšhelete kgotsa madi.

Go tlhokega gore motho e be a na le mogala o matlhajana kgotsa computer-ra, e be a na le mafaratlhatlha a tlhaeletsano ga mmogo le data. Metshameko e ke e itseng or-re e tumileng ya inthaneteng, ke PUBG, Call of Duty, Forza Horizon, American Truck Simulator, FIFA ga mmogo le tse dingwe.

Metshameko ya mo inthaneteng e ka go ama ka mokgwa o o latelang fa o tshameka o sa kgaotse, o ka fitlhela e le gore matlho a gago a rorogile ka go nna o lebeletse mogala wa letheka kgotsa screen-e sa computer-ra sebaka, mokwatla o le botlhoko kgotsa marapo a mmele a le botlhoko, ka ntlha ya go tlhoka go tsamaya-tsamaya o ikotlolola. Mme motshameko wa ka wa mmamoratwa ke PUBG.